Ukufunda ukuba kusetshenzwa njani futhi lokho kungasiza uma umuntu afundile, sekanalo ulwazi kungamsiza kakhulu ekusakazeni.

athole abecula endaweni aphinde futhi athole nabantu abangasiza labo beculi labo, ababize futhi nasemsakazweni ukuze bacule futhi abanezinto zakhona ezidingekayo for lowo mculo.

Ihlelo ezisebenza kangcono, izihloko ezisebenza kangcono ukukhuluma ngezindaba zasekhaya, ukwakha umuzi, ukuphatha, ukuhlonipha futhi nokuphatha umyeni, nokuhlonipha umfazi, lezi zisebenza kakhulu nokugqugquzela abantwana baye esikoleni.

Ngimeme izivakashi, ngimeme izivakashi lezo engizozidinga for leyo ngxoxo futhi ngiphinde ngimeme abantu abazobuza imibuzo kumsakazi wami, ngikhiphe inombolo lapho bazofonela khona kulowo msakazi.

Ukuba nenombolo lapho abashayeli bazongithola khona futhi ngimeme noma ngibameme khona lapho esiteshini. Lelo langa ngibenawo ababili, mhlawumbe noma abathathu engizobamema ngeviki ngeviki ukuze bazoxoxisana nathi, siphinde sizwe nabalaleli ukuba bona bathini ngalelo esizobe kukhulunywa ngalo.

Lapho yilapho ngizosebenzisa khona uma kucala, uma njalo kucala noma yiliphi ihlelo, njalo uma kucala uhlelo ngiyakhuluma ngaleyo advertisement, ngaleyo bhizinisi leyo, ngikhanyise kuqala njalo uma ihamba iya ekhefini kukhulunywa ngaleso sikhanyiso.

Kudingeka isathelayithi ebambayo, ithivi ezwakalayo.

Ezikhokhela ngaphambili lapho uya uyokhipha imali lapho ubhadalela phambili, kodwa i-contract-i njalo ngenyanga bathi uyakhokha ngenyanga, uyakhokha.

Ngizofika ngibaqhazele ukuba le-router ayisebenzi. kumele bayizame ukuyibheka ukuba iyasebenza na kubo? Uma kunenkinga kwafuna bayoyilungisa noma bangi-refund-e noma bangishintshisele.

I-Wi-Fi isiza ukuba uhlale usemoyeni unalo idatha. Idatha ungalisebenzisa ukucinga amathuba omsebenzi. Uma ongusomabhizinisi uyakhona ukusebenzisa leyo cingo. Uma unedatha ufaka isikhangiso zakho kulawo ma-inthanethi ukuze kufinyelele kwabantu abadingekayo.

Amamuvi engingawafaka kungaba i-comedy lapho kuhlekwa khona, ngiphinde ngifake amamuvi asabisayo. Iwona angathi abantu bawajabulela kakhulu naweromensi.

basebenzise inethiwekhi ehamba phambili, i-five G noma mhlambe ibe nesikalo sabantu abazokhona uku-connect-a.

Usebenzisa umsakazi, usebenzise iselula e-connect-iwe ku-Wi-Fi lapho uzofaka khona u-post-e khona kuma-Facebook, o-WhatsApp, o-Instagram, o-Twitter, o-TikTok, ngalezi limi eninazo.

Umuntu ukuzanesu alicabangayo nesihloko asicabangayo bese kuyasetshenziswa kuyadibwana kuqhazwe ukuba iyiphi engcono, ihlaziywe lokhu sukuyasetshenziswa kukhulunywa ngaso leso sihloko.

Vodacom, kusebenziswa u-VodaPay, yilapho elithengeka kahle kakhulu futhi ulithola tshiphile, kwa-MTN, kusebenziswa u-MoMo.

Lapho ngithwebula khona amavidiyo, lapho ngenza lowo mqulo, ngihambele kwama-community, phecelezi ezindaweni zangakithi, ngihamba ngisakaza khona ngomqulo wami.